Indwendwe kulapho-ke sitjalela khona begodu kulapho esivuna khona ukudla kwethu. Sikghudlhwana lapho sizivusela khona ukuthi singatjala khona ukudla kwethu besivune iintjalo zethu njengemirorho, amathanga, izinto ezinengi amaperegisi.

Yikomo ehlanyako, yikomo eqhulako, yikomo eyingozi khulu begodu ayifuneki bonyana ibe hlangana nabantu. Ziinkomo ezihlala emaplasini, eenarheni engasisemaduzelana nabantu begodu ziyararha iinkomo lezo.

Mncamo, irasu muncamo ombathwa khulukhulu masokana wesiNdebele navane abuya engomeni. Bagqoka irasu entameni, bayitantele entameni yabo ukuze batjengise bonyana bahlonipha isikhethu.

Indima edlalwa babantu abadala yindima ekulu khulu nakuqeda ukubelethwa umntwana ngombana barhelebha umdzwedzi oqeda ukubeletha bonyana amkhulise njani umntwana begodu akwazi ukumhlambisa, akwazi ukumtjhentjha, akwazi ukumkhipha i-Pampers begodu akghone nokuthi amncede ngeenhlahla zesintwesi bonyana zikhamba njani begodu akghone nokumthunyisela, akwazi ukulala kuhle nebusuku, akwazi ukumlalisa kuhle. Umuntu omdala lirhelebho khulu emntwaneni oqeda ukubelethwa. Unina lomntwana angeze akghone ukukhulisa umntwana ngaphandle kwesizo lomuntu omdala, umuntu omdala kuyafuneka ahlale akhona.

Ifengwana mlozi obethwako navane amaNdebele ajabulile namkha bahlanganyele emnyanyeni namkha benza iingoma, kulapho khona babetha khona ifengwana. Mlozi abawubethako namkha mlozi navane bakubiza abangani bakho ophila nabo.

Kulandelwa isiko lesikhethu, isiko lamaNdebele, uyabulungwa. Uyafika afikele ngendlini bambeke khona, kuthi kusasa ngesikhathi esibekiweko ukuthi akhambe ayokubulungwa, akhambe ayokubulungwa. Nakumntazana omkhulu obhubhele ekhaya, akahlatjelwa ngombana uzobe angakathathwa, akafani njengomfazi. Umfazi nakabulungwako, ubulungelwa kwakhe kodwana umntazana ubulungelwa ekhabo ngombana akakathathwa, akafani njengomfazi othethweko.

Usomkhulumi muntu okhuluma khulu, muntu ophophothako, muntu othanda ukuzikhulumela begodu akusimuntu uthanda umraro loyo, muntu othanda abantu, muntu othanda ukuzihlekela, muntu ozikhulumelela futhi begodu uthanda ukuphila nabantu aba-right, abathanda ukuzikhulumela. Ukhulumela futhi umuntu loyo, akajami, uphiwe ngemlonyeni vele, kuba simanga umthole ngelinye lamalanga athulile, mele ahlale akhuluma ngombana uthanda ukukhuluma.

Inyoka imbathwa ebusika lokha nakumakhaza khulu begodu kungakhambeki ngaphandle, kulapho khona ugqoka inyoka. Inyoka kuyi-jersey ekulu khulu okghona ukuthi uzivikele navane nakumakhaza khulu ngombana amakhaza angena emzimbeni uyagongobala khulukhulu, angekhe ukghone ukwenza litho nawuzwa amakhaza. Inyoka ngiyo ekuvikelako navane kumakhaza, ithatha amakhaza lawa iwasuse.

Umrhwabha yinyama eyomisiweko ngesikhethu nofana umqwebu yinyama eyomisiweko, ozomisele yona. Uyayisikelela kuhle, uyithele ngetswayi, uyomise. Uyibeka isikhathi eside eside, uyayibeka uyikhohlwe, uyomise, uyomisele ngaphandle bese izokuthi nasele seyomile ngiyo-ke umrhwabha loyo, inyama leyo siyibiza ngomrhwabha.

Ingwani yisigqoko evane sisigcoke navane kutjhisa namkha kumakhaza. Sisivikela khulukhulu navane kumakhaza ngombana nasigqoke sona siyafuthumala namkha navane kutjhisa, sagqoka sona sisivikela elangeni khulukhulu navane kutjhisa khulukhulu. Ingwani yinto egqokiwako, egqokwa babantu besifazana namkha bengubo namkha besilisa.

Irhalani mvumo wesikhethu ovumwa maNdebele namkha mvumo ovuma bomama navane amasokana abuya engomeni, bagidinga isikhethu baboke, kumnandi, kuhleli kumnandi bese bavuma irhalani. Irhalani lichaza ukuthi bayathokoza, bathokoza ukuthi abentwana bakhambile bebabuya engomeni.

Ukuhlambisa ngesikhethu kulokha navane uhlambisa umuntu obhujelweko, obhujelwe yindoda namkha umuntu obhujelwe mfazi. Ngesikhethu, isiNdebele, kuthiwa umuntu loyo mele ahlanjiswe ngombana ubhujelwe, unzima, bakwazi ukususa ithunzi elimnyama, bamhlambise. Ukumhlambisa kuchaza ukuthi bamhlabele, bamhlabele ikomo namkha bamhlabele imbuzi, bamhlambe ngegazi lalo ukuthi umuntu loyo uhlambulukile, sekarerhe ukuthi ipilwakhe ingaya phambili ngombana navane ubhujelwe, umfazi, ukatelelekile bonyana uzilele indodakho bese kube kuzokufika isikhathi lapho khona abantu abadala bazokuthi isikhathi sokuthi uhlubule iinzilo, bakuhlambise, ugezululwe, basuse ithunzi elimnyama, elikhamba nawe.

Esinawo nguNdlelehle, nguSphenge, nguNofanezile siphinde sibe noVamuhle, ngiwo amagama esiba nawo wesiNdebele lawo, esiNdebeleni sethu samambala evane bakubize wona nasele sewumntazana, wamukelekile, sele sewufana nabanye abentazana.

Umuntu onomrharibo vane kumuntu osele sekathethwe, muntu osele sekahlala nendodakhe kwakhe, othethwe ngesintu isiNdebele samambala, okhitjhelwe iinkomo, othethweko, bayile bekhabo lendodakhe bozibika ekhabo bonyana bayamthatha bazokwakha isihlobo sokuthi bazokuhlala naye kwakhe, ahlale kwakhe abe mfazalapho. Usuke bese abe nomrharibo wekhakwakhe, ingakho umuntu loyo aba nomrharibo, mfazi othethweko.

Inongwana yomntwana mayiqeda ukuwa, ngesiNdebele bayayithatha bayoyilahlela e-toilet ngombana abafuni ukuyibekela eduze. Basabela bonyana abentwana bekhaya bangayidobha, abanye bangayithatha badlale ngayo. Iyathathiwa iyokulahliwa nge-toilet ingasabi khona eduze nabentwana.

Ukghari mumuntu obelethwa nomamakho namkha nobabakho. Umuntu loyo ubizwa ngokghari ngombana vane amukhulu kuwe nofana vane adlula wena ngeminyaka emikhulu, uba ngukghari yakho, ubizwa njalo ngokuthiwa ngukghari. Uza nomamakho, banomamakho banomama munye, ligazi linye, wena kuwe ngukghari yakho ngombana wena usuke unewakho ubaba kodwana umama umama ninomama munye.

Usomkhwenyethu mumuntu wembaji othethe ekhaya, othethe udadwethu namkha womunye wabantazinyana abakhona ekhaya, lowo muntu loyo simbiza bonyana mkhwenyethu ngombana uthethe ejarideni.

Irhabi, irhabi yizembatho zamaNdebele. Lokha umntazana nakaqeda ukungena abemntazana rerhe ngesiNdebele, athombe, uthi nakaqeda ukuthomba ayembase irhabi. Irhabi ngilo elimbathwa bantazana abaqeda ukuthomba bamaNdebele. Khulukhulu liberegiswa maNdebele ngombana abentazana nabaqeda ukuthomba bembatha lona, ngesikhethu samaNdebele.

yisembatho esembathwa bafazi lokha nabaqeda ukungena ngebafazini nofana lokha nakumnyanya wabo wokuthathwa. Simbathwa ukutjengise bonyana bayalihlonipha isiko lamaNdebele begodu ekadeni amaNdebele wabafazi bekagqoka njalo mihla ngamalanga, ukutjengisa bonyana bayalihlonipha isiko labo.

Umdzegana mncamo ombathwa madoda namkha abafazi bamaNdebele entameni, ukutjengisa bonyana bahlonipha isiko lamaNdebele nofana ukutjengisa bonyana isiko leli balithatha balithathela phezulu begodu bayalihlonipha, abafuni bonyana abantu bababone ngathi babantu bangaphandle.

Umnayilani mncamo nofana ngiwo umncamo ombathwa madoda wesikhethu, isikhethu amaNdebele, otjengisa bonyana bayahlonipha, bahlonipha bonyana ngibo amaNdebele nofana ekutjengiseni kukuthi kuhlatjiwe ngakwethu nofana kuzokuba nomnyanya kungasi kade ngakwethu, leyo iyatjengisa bonyana kuzokwenzakalani.

Umgari sizeso samaNdebele ebesiberegiswa maNdebele esikhathini esegadungileko. Bebasiberegisa ukuzesa ngombana ngesikhathi lesa sakade, izinto zokuzazisa khazingekho, bebakatelelekile bonyana baberegise umgari, bamgariye ngawo, bazese babererhe ngombana esikhathini lesi sakade bezingekho iinto zokuzesa, izinto ezifana njengamavasilina elimini lesiNgisi elibolekiweko, bezingekho izinto ezifana njengalezo. Bebakatelelekile bonyana baberegise umgari bonyana bakwazi ukuzesa imizimba yabo.

Umadalanyana mumuntu osele sekakhulile kodwana angakafiki ezingeni lokobana abizwe ngokobana liqhegu. Mumuntu omkhulu okhulakhulile, yingakho bambiza ngokuthi ngumadalanyana kodwana akusilo iqhegu, yena ukhulakhulile kodwana eminyakeni yokuthi abizwe bonyana liqhegu akakafiki ukhulile begodu aphinde abe mncani, lisokana begodu aphinde abe liqhegwana. Lokho kumenza bonyana bambize ngokobana ngumadalanyana.

Umbhalo yingubo yamaNdebele eberegiswa bafazi navane kuthathwa nofana uberegiswa bentazana navane umntazana athomba nofana iberegiswa madoda navane ingoma indoda iya engomeni, kuberegiswa ingubo le ekubizwa kuthiwa mbhalo, uthi nawubuyako bakumbese wona. Lokho kutjengisa ukuhlonipha ngelimu lamaNdebele, ingubo leyo itjengisa bonyana uyasihlonipha isiNdebele begodu unguye umNdebele ngombana nangikhumbula kuhle, amanye amalimu nofana amanye amazwe ababeregisi ingubo le ekubizwa kuthiwa mbhalo, yingubo eberegiswa maNdebele kwaphela.

Unokhethwabo muntu okhethwe maNdebele nofana muntu okhethwe silukazi begodu umuntu loyo wazi bonyana nabambiza ngokhethwabo ukhethekile begodu uyathandeka, uthandwa ziinlukazi zamaNdebele, yingakho bambiza ngokuthi kukhethekwayo begodu lowo muntu loyo sikhumbule bonyana uyahlonipha, uyamazi umuntu, yingakho bambiza ngokuthi ngekhethwabo. Angeke bakubize ngokhethwabo ekubeni awuhloniphi, awulaleli abantu abakhulu, ubizwa ngalelo gama, lelo gama uyaliberegela ukuze ubizwe ngalo.

Yingubo embathwa mfazi osele sekathethwe ngombana lokho kutjengisa ukuhlonipha ngelimu lamaNdebele. Kukatelelekile bonyana navane umfazi sekathethwe, ambathe ingubo ekubizwa kuthiwa mtshurhwana. Lokho kutjengisa bonyana uyahlonipha begodu uhlonipha indodakhe, uyatjengisa nokobana uthethwe sekanendoda begodu unomuzi. Ingubo le ayigqokwa noma ngubani nobani, awuyigqoki nangabe awukathathwa, uyigqoka nasele sewuthethwe. Itjengisa ukuthi wena sewunomfazi nofana sewumfazi womunye umuntu nofana wendoda enye.

Inaka sisembatho esimbathwa maNdebele, lokha nakatjengisa ubuNdebele babo namkha batjengisa indabuko yabo, yokobana bona babuya kuphi. Siberegiswa khulukhulu maNdebele, kuyikambiso yabo yokukhambisa isiNdebele.

Iphotho yipoto yamaNdebele amandebele ayiberegisa lokha nakaphekako, namkha enza utjwala benzela abantu abanengi, baberegisa iphotho ukwenza koke lokho. Ngombana iphotho yipoto ekulu ekwazi bonyana, yenze into yinye ngesikhathi sinye begodu ayidli isikhathi esinengi.

Iphephethu yisembatho esimbathwa maNdebele babentazana, lokha nabaqeda ukuthomba baqeda ukwenza isiko, bambatha iphephethu ukutjengisa bonyana bahlonipha isiNdebele. Ekadeni lokha amaNdebele bekagcoka yona iphephethu, ngeenkhati zakade kodwana nje sebayiberegisa lokha nabaqeda ukuthomba. Namkha lokha nakugidingwa isiko lamaNdebele, kugidingwa amalanga wamaNdebele bayiberegisa mhlokho ayisaberegi njengalokha abantazana bayigcoka yona ekadeni.

Ibhetjha yisembatho samaNdebele, simbathwa maNdebele navane abuya engomeni. Amadoda wakhona agcoka ibhetjha ukutjengisa bonyana, bahlonipha isiNdebele namkha bagidinga isiko labo, batjengisa ngebhetjha ebalembathako. Ngombana ngaphandle kokobana bambathe ibhetjha, angekhe batjengise bonyana balenzile isiko namkha abakalenzi.

isithimba libhrugu lamaNdebele, abaligcoka lokha nababuya engomeni namkha nabagidinga isiko lamaNdebele. Lokho kutjengisa bonyana bayalihlonipha isiko labo begodu balibeke phambili. Kuyivunulo yamaNdebele wakade ebekaphila kade, lokha zingekho izembatho bebazithola bambatha isithimba, ngombana bezingekho izembatho. Iinthimba yizinto ezenziwe ngesikhumba sekomo ezitjhukiweko, satjhentjha saba libhrugu lamaNdebele. AmaNdebele alibize kobana libhrugu labo, ngombana balimbatha lokha amasokana nakabuya engomeni namkha nabagidinga isiko lamaNdebele.

Itjholo liberegiswa maNdebele navane abuya engomeni, yisigodo namkha yisibhuku abasiphathako esihle esenziwe kuhle, esiqhakazako ngiso ibhotjholo abasiberegisako navane babuya engomeni. Namkha navane kugidingwa kumnandi abobaba bazithola baphethe amabhotjholo aphathwa bobaba namkha masokana esekayile engomeni, abesana bona abakavumeleki bonyana bangaphatha ibhotjholo.

isikhumba namkha izembatho ezimbathwa bobaba abadala esele sebathethe, sele sebanomuzi. Iporiyana ichaza bonyana bathethe sebahlala kwabo madoda wemzini wabo. Kufuzelekile bonyana bagcoke iporiyana, ukutjengisa bonyana bayahlonipha bonyana sebathethe abafazi, ukutjengisa bonyana batjhadile ngesiNdebele.

mancaphsi namkha machaphuchaphu evane agcokwe navane uvuka namkha uya esitolo, namkha wenza okufunako amapatlagwana ngiwo. Igama elithi patlagwana libuya esiNdebeleni, maNdebele alibiza ngokuthi mapatlagwana, kodwana amapatlagwana ziinyathelo.